Ke tla apara seshweshwe gonne ke sone se se tlhomphegileng ebile se se itsagaleng mo setsong sa Setswana, ebile ke sone se sentle thata fa o se apere oa kgona go bonagala gore o Motswana tota ebile ga go tlhokege le gore motho a go botse.

Se e tlhotlheletsa ka tsela e ntle tota gonne ba thusana ka setso, ba setšhaba ba kgona go thusana ka setso mme mongwe le mongwe a tlhaloganye setso se sengwe le sengwe ebile a se tlhompe.

Ditshenyegelo tsa go nna mo ditoropong di amana thata le sekolo mme le tiro le go rulaganya lelapa gonne, go dula kwa tirong ga gona setso ebile batho ba iphelela fela mme ebile ba latlhile le setso sa bone gonne ko ditoropong ga gona setso.

Dipina tsa setso mme ka setso sa gago di tlhaloganyega sentle gonne le fo semoyeng o gona go ikutlwa gore o opela eng mme di go kopanya sentle le Modimo, o kgona le go tlhaloganya le Modimo wa gago o tlhaloganye le gore eng ke eng, go na le gore o opele tse e seng tsa setso.

Ke gore setso sengwe le sengwe se dirisiwe go seka go a nna le setso se se latlhelwang kwa ntle kgotsa se nyenyefatswa, mongwe le mongwe a ithute setso sengwe le sengwe mme a dire bo nnete ba gore o a kgona ga nyenyefatse ditso tse dingwe, o di tlhompa fela yaka ba tlhompa sa gagwe.

Dino tsa setso tse setshwanang le bojalwa ba Setswana di na le seabe gonne ba re ke medingwana ya bone, mme go nwa majalwa a go tshwana le e ba kopanya le badimo ba bone ba ikutlwa thata ba kopane le badimo ba fa banwa setho seo.

Dijo tsa setso tse mosadi a sa tshwanelang go dija tse ke di itseng tsa Setswana ke moro wa phiri. Mosadi ba re ga a tshwanela go nwa moro wa phiri gonne bare maikutlo a gagwe a ye kwa godimo mme o nwewa fela ke banna.

Mo ke dulang teng ga gona segosi mme ebile fa o batla go segelwa setšha o tshwanetse go ya kwa ditoropong o tse makgatlho a teng, o tsamaye ka dilo tse di tshwanang le bo pasa le bopaki ba gore o dula kae mme o batla go segelwa eng.

Ka letsatsi la diaparo tse di aparawang mo ke dulang teng, go aparwa diaparo tse di farologaneng tsa setso jaaka go tshwana le bo seshweshwe matlalo a dinku le dikgomo, go aparwa bo di khiba mme ebile ba bangwe ba apara dilo tsa go tshwana le marukgu a banna ba apara marokgwe a letsela la maZulu a di-colour-colour.

Ke mala le mogodu. Ke rata mala le mogodu gonne di monate ebile gongwe le gongwe ko oyang teng kwa Setswaneng ke tsone dijo tsa setso tse di simollwang o di fiwa mme ebile di a kgorisa.

Go apara setso batho ba lebega ba tlhomphegile mme ebile ba kgona go fitlha mebele ya bone. Mme ba ba latelang feshene ya segompieno go dira gore batho ba seke ba tlhompa mebele ya bone ebile ba apara dilo di le dikhutshwane tse di tselang kontle ba feleletsa ba latlha le setso sa bone.

Dijo tsa setso tse ke sa di rateng ke dijo tsa go tshwana le bo morogo, papa ka morogo gonne ga ke o rate ga e lebege e utlwagala e le monate.

Kwa ke tswang teng mme ko masong dijo tse di apeiwang kwa Setswaneng, go apeiwa dilo tsa go tshwana le bo ting bo papa bo mala le mogodu bo kgogo nku le dikgomo tse di tlhabilweng. Mme batho ba e seng ba lelapa ke bone ba sa tshwanang go ja kgogo, mme batho ba batswang ko ntle ba setšhaba ba tshwanetse go ja kgomo e e tlhabilweng .

Mo boeteleding setso se thusa gore basadi, mme ga se ba bantsi ba ba tsenang ba nna baeteledi gonne go batlega banna. Setso sa setswana se beile banna kwa pele basadi kwa morago ebile ga gona monna o o batlang gore a ikry-e a ruliwk ke mosadi.

Meletlo ena ya setso e na le seabe se sentle e le ruri gonne e thusa gore basetsana ba itshware sentle mme ebile ba tlhomphege thata, ebile ke meetlo e e leng gore ya thusa thata ko ditirong fa e diriwa, ba fiwa bo madi dilo tsa go tshwana le bo madi gore ba mo maikutlong mme ba tle ba kgone le gore ba tsenye ba bangwe.